Iintsapho zisenongaboni ngasonye xa zilungiselela umtshato kuba zinomohluko kwizinto ezikhethwayo ezifana nokutya, ezifana nendawo le kuzawutshatelwa kuyo kwaye nendlela yohombisa indawo okuzotshatelwa kuyo.

Umama unendima ebalulekileyo esaphweni lakhe kuba uyondla, ugcina usapho lwakhe lumanyene ethandweni kwaye ukhokhela ngothando, uyafundisa, uyaqeqesha kwaye udala imfudumalo neenkumbulo ezintle ebantwaneni bakhe.

Mna ndicinga uba unalo ilungelo kuba akazizalanga lo mntu nentoba usapho lukatatakhe lusapho lwakhe ekugqibeleni losuku. Noxa bengatshatanga, noxa ke kwathini, kwadibana abantu ababini kwavela umntana. Umntana lowo akanalo ityala, umntana lowo akumelanga uba yena uvinjwa amalungelo athile ngenxa yoba wazalwa ngaphantsi kwemeko ethile, akazenzanga. Oyena mntu obekumele uba uthatha amanyathelo entoba aqinisekise uba umntana wenzelwa zonke izinto ezifanelekileyo iba ngutata wakhe kwa nosapho lukatatakhe kuba nabo ngowabo. Kukho iinto ezininzi angenokwazi ukwenzelwa kwicala likamamakhe, ekufanele uba icala likatatakhe elizenzayo.

Banganento efana ne-youth group apho badibana khona belulutsha, apho bathetha ngezinto mhlawumbi abadibana nazo ezibongamelayo, ezenza mhlawumbi impilo ibe nzinyana. Bathethe kwaye nangeendlela bona belulutsha benokwenza ngalo intoba ubomi buthini, buphucuke kancinci. Baye ke ngoku bachazele aba badala bolawulo intoba njengolutsha nazi izinto esibhekene nazo, esijongene nazo, nazi izisombululo esiye sazicinga, sicela ingcebiso.

Ndingaqala ngomfundisa uba ufaka umngqusho omngakanani emanzini amangakanani, neembotyi uzigalela kangakanani. Kwaye nexesha ekumele ulibeke ecaleni intoba uqale uzihlalise emanzini ezo zinto phambi koba upheke, nesizathu soba yenzelwa ntoni leyo into ukuze xa uwupheka ke ngoku umngqusho ukwazi intoba uthini, uvuthwe ngeli xesha elifanelekileyo. Kwaye neendlela neendlela zentoba xa uwupheka phandle umngqusho kwenziwa njani, yintoni umohluko kwintoba uwupheke phi phezu kwesitovu okanye nangerhasi.

into yoba zigcinwe izinto ezithile kuba ngelo xesha xa kulungiswa kuye kulungise abantu abathile, balungisa ngexesha elithile, ngendlela ethile ukuze yonke into ihambe kakuhle ngosuku mhlawumbe lomcimbi okanye ngosuku lwetheko elo lizokwenziwa. Kubaluleke kakhulu intoba sigcinwe isiNtu ukuze abantu bakwazi ufunda indlela nje okwenziwa ngayo, ide ibe sisiqhelo, wonke umntu ayazi intoba siqhuba iinto ezinje, ngohlobo olunje, ngesizathu esithile nangesidima.

Kungadingeka abantu abazokera imifuno kusengaphambili ukuze bayipheke. Kubekho aba abazopheka, bajonge iimbiza. Kubekho aba abazobasa umlilo ukuze ikwazi intoba kuphekwe. Kubekho aba bazawukwenza iti, aba bazococa, abazophaka nabanye abazohlamba izitya.